Thekinoloji yi hundzule vurimi, yi engetela swinene ku tirha kahle, mbuyelo wa swibyariwa na vuhumelerisi loko yi ri karhi yi hunguta ku durha ka vatirhi, thyaka na ku onhiwa ka mbango. Ku cinca loku ku endla leswaku van'wamapurasi va kota ku humelerisa swo tala hi swintsongo. Ku antswisa nsirhelelo wa swakudya. Ku tshamiseka na ku vuyeriwa eka sekithara ya vurimi, naswona eku heteleleni ku hoxa xandla eka vumundzuku lebyi tiyeke na ku sirheleleka ka swakudya eka miganga na ikhonomi emisaveni hinkwayo. Ku vuyerisa maendlelo ya swakudya ya laha kaya, na ya misava hinkwayo, na ku seketela ku kula na nhluvukiso wa ikhonomi.

Ku pfumaleka ka mati swi tisa nxungeto lowukulu eka vuhumelerisi bya swakudya. Leswi endlaka leswaku swi va na nkoka ku tirhisa tindlela leti tirhaka ku tiyisisa ku kumeka ka mati lawa ya ringaneleke eka van'wamapurasi. Ku lulamisa ntlhontlho lowu maendlelo yo cheleta lawa ya tirhaka kahle yo fana na drip irrigation, na sprinkler system ya nga hunguta swinene thyaka ra mati xikan'we na ku tirhisa matirhiselo ya vona hi ndlela leyinene. Maendlelo yo hlengeleta mati yo fana na ku hlengeleta, na ku hlayisa mati ya mpfula, kumbe mati ya ndhambi, ya nga nyika xihlovo xo tshembeka xa mati hi minkarhi yo oma. Ku engetela kwalano, maendlelo yo hlayisa mati ku katsa na mulching xikan'we na ku hlawula swibyariwa swi nga tlanga xiave xa nkoka eka ku hunguta ku tirhisiwa ka mati.

Ku amukela Agri-BEE i swi nga va goza lerinene ro hundzula sekithara ya vurimi, ku tlakusa ku katsa hinkwavo, na ku fambisa ku kula ka ikhonomi. Hi ku seketela migingiriko ya ku nyika matimba, nhluvukiso wa vuswikoti, na maendlelo ya mabindzu lama katsaka hinkwavo. Van'wamapurasi na na mabindzu ya swa vurimi, va nga vuyeriwa eka tipholisi leti na ku hoxa xandla eka indhasitiri ya vurimi leyi ringanaka no tshamiseka. Leswi swi nga endla leswaku ku va na ku engeteleleka ka swivandlanene, ku antswisiwa ka vutomi ka sekithara ya vurimi yo hambana na ku tiyisela. Eku heteleleni swi vuyerisa ikhonomi hinkwayo na vaaki.

Maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ya na nkoka hikuva ya nga onhi mbango, ya durha, naswona ya pfuneta ku hlayisa vutivi bya ndhavuko lebyi hundziseriwaka eka tinxaka. Ti tiyisisa vuxaka bya vaaki naswona ti lulamerile eka van'wamapurasi va le makaya lava nga na switirhisiwa leswi nga nyawuriki. Hambiswiritano, maendlelo lawa ya tala ku humesa mbuyelo wa le hansi. Ya ti tshege ngopfu hi maxelo naswona ya pfumala switirhisiwa swa manguva lawa, leswi swi endlaka leswaku swi tika ku fikelela swilaveko swa makete, ku fikela vurimi lebyi lebyi nga heriki na lebyi nga humelerisaka. Swi na nkoka ku hlanganisa maendlelo ya ndhavuko na thekinoloji ya manguva lawa.

Swilo leswi tumbuluxiweke hi thekinoloji xi nga khumba mintirho ya vanhu hi ku endla leswaku mintirho leyi leyi khale a yi endliwa hi vanhu yi tirha hi ku tirhisa hi michini. Michini na software swi nga endla ntirho hi ku hatlisa na ku tirha kahle, leswi talaka ku endla leswaku ku va na mintirho yintsongo eka tiindhasitiri to fana na vumaki, vurimi, na vukorhokeri bya vaxavi. Hambileswi thekinoloji yi nga antswisaka yi nga antswisaka vuhumelerisi, yi nga tlhela yi vanga ku pfumaleka ka mintirho kutani yi lava leswaku vatirhi va dyondza vutshila lebyintshwa, leswaku vatshami va ri lava faneleke eka makete wa mintirho.

Ku tlakuka ka minxavo ya mbewu swi endla ntshikelelo lowukulu eka van'wamapurasi, hi ku tlakusa ntsengo wa vona hinkwawo wa vuhumelerisi. Eka vo tala ngopfungopfu van'wamapurasi lavatsongo na lava tihanyisaka, ku nyika mbewu ya quality kumbe ya kahle swa swa tika swinene, leswi nga sivelaka vuswikoti bya vona byo byala swibyariwa leswi ringaneleke kumbe swa swa quality ya kahle. Leswi swi nga endla leswaku ku va na mbuyelo wa le hansi xikan'we na ku hunguta ka muholo, leswi endlaka leswaku swi va tikela ku hlayisa vutomi bya vona. Ku durha ka mbewu ya le henhla swi nga tlhela swi sindzisa van'wamapurasi ku va va va teka swikweleti kutani va tsema na tindhawu tin'wani ta nkoka ku fana na manyoro ku kumbe ku lawula.

Ku fikelela michini ya ya manguva lawa ya vurimi swi nyika mimpfuno yo tala. Swi engetela vuhumelerisi hi ku pfumelela van'wamapurasi hi ku va va tirha hi ku hatlisa na ku byala swi tlhela swi hlayisa nkarhi eka ku byala, swi tsemeta nhova na ku tshovela. Leswi pfunaka van'wamapurasi ku kongomisa eka mintirho yin'wani. Michini yi antswisa quality ya swibyariwa hi ku byala na nhlayiso lowu kongomeke, loko yi ri karhi yi hunguta ntshikelelo wa xiviri eka van'wamapurasi. Hambileswi ku nga ni ntsengo wo sungula, michini yi nga hunguta ku tirhisiwa ka vatirhi hi ku famba ka nkarhi, naswona yi engetela vuyelo. Ku engetela kwalano switirhisiwa swa manguva lawa swi pfuneta van'wamapurasi ku va va lawula misava ku antswa.

Xilo xo hlayanyana xi nga sivela ku vuyeriwa lokukulu eka tikhamphani leti humesaka tandza, ku durha ka swakudya swa le henhla, leswi endlaku xiphemu lexikulu xa matirhiselo. Hi ku kongoma xi hunguta ti-profit margins ngopfungopfu loko minxavo ya mavele na soya yi tlakuka. Ku tumbuluka ka mavabyi i nxungeto wun'wana lowukulu tanihileswi swi hungutaka vuhumelerisi bya tandza. Swi engetela nhlayo ya mafu naswona swi engetela ntsengo vutshunguri bya swifuwo. Vulawuri lebyi nga riki kahle, ku pfumaleka ka vatirhi lava nga ni vutshila ni switirhisiwa leswi hundzeriweke hi nkarhi, naswona swi nga vanga ku tirha kahle ku nga tirhi kahle.

Tanihi van'wamapurasi hi nga pfuneta ku hlayisa mbangu wa hina wu ri eka xiyimo lexinene, hi ku tirhisa tindlela ta vurimi leti nga heriki. Leswi swi katsa ku tirhisa manyoro ya organic, ematshan'wini ya tikhemikhali leti nga na khombo. Ku papalata ku tirhisiwa ka mati ngopfu, xikan'we na ku cincacinca swibyariwa ku va ku va swi hlayisa rihanyo ra misava, ku sirhelela swa ntumbuluko swo fana na misava, mati na makhwati swi na nkoka eka vuhumelerisi bya bya nkarhi wo leha Van'wamapurasi va nga tlhela va byala misinya etlhelo ka mapurasi ku va va sivela ku khuluka ka misava xikan'we na ku tlakusa bio diversity. Vulawuri bya kahle bya thyaka na ku hunguta thyaka kusuka eka swidlayaswitsotswana kumbe thyaka ra swona naswona swi na nkoka.

Van'wamapurasi lavatsongo va tirhisa tindlela to hambana ku va va xavisa swihumelerisiwa swa vona. Tindlela leti tolovelekeke ti katsa ku xavisela vaxavi hi ku kongoma eka timakete ta kwalano, eka switandi swa le tlhelo ka patu kumbe kusuka emakaya ya vona. Van'wamapurasi van'wani va phakela eka switolo lexintsongo, eswikolweni, kumbe eti-restaurant ta kwalaho. Van'wani va joyina mabindzu yo tirhisana kumbe mintlawa ya vurimi, leswaku va hlanganisa swibyariwa swa vona, kutani va xavisa hi xitalo. Leswi va pfunaka swi va pfunaka ku fikelela vaxavi lavakulu eka nkarhi wa sweswinyana. Van'wamapurasi va tlhela va tirhisa ti-social media na ti-WhatsApp ku navetisa na ku teka ti-order eka vaxavi va va laha kaya. Maendlelo lawa ya pfuna ku kuma mali handle ko titshega hi letikulu.

Ina ndzi tsakela ku dya jamu hikuva ya nandziha. Ya nandziha naswona ya fambisana kahle ni swakudya swo tala swo tanihi xinkwa, makhekhe, kumbe ti-pancake. Jamu yi va na nantswo wo hambanahambana wa mihandzu yo fana na strawberry, , mapencisi, leswi endlaka leswaku swi olova ku hlawula leyi yi tsakelaka. Swi tlhela swi engetela nantswo na ku hambanahambana eka swakudya swa nimixo kumbe swakudya swo olova. Handle ka ku nandziha jamu ya olova ku yi hangalasa ni ku yi hlayisa, leswi endlaka leswaku yi olova ku dya swakudya swa xihatla. Hambiswiritano ndzi ringeta ku nga dyi ngopfu ku ri chukele ro tala.

Ku avelana vutivi exikarhi ka van'wamapurasi lava nga na ntokoto na lavantshwa swi na nkoka swinene eka vurimi lebyintsongo. Swi pfuna van'wamapurasi lavatsongo kumbe lava sungulaka ku dyondza vutshila lebyi tirhaka, ku papalata swihoxo leswi tolovelekeke, na ku antswisa maendlelo ya vona ya vurimi. Van'wamapurasi lava nga ni ntokoto va va nga dyondzisa van'wani hi tinguva ta to byala, ku lawula switsotswana, ku hlayisa misava, ni ndlela yo lawula swifuwo. Ku cincana loku ka vutivi ku aka miganga leyi tiyeke ya vurimi, ku engetela vuhumelerisi naswona swi hlohletelo ku tshamiseka, swi tlhela swi pfuneta ku hlayisa maendlelo ya ya vurimi bya ndhavuko loko swi karhi swi hlohletelo vutumbuluxi.

Loko munhu a lava ku sungula vurimi i swa nkoka leswaku a hlela swilo swa yena hi vukheta. U fanele ku sungula hi ku tiva leswi a lavaka ku swi rima, a kambela misava leswaku yi ringanela, a lulamisa ndhawu naswona a lulamisa mali ya ntirho wa vurimi. Ku kuma vutivi lebyi i fane faneleke i swa nkoka hi ku vulavula ni varimi van'wana ku hlanganyela eka tidyondzo ta vurimi kumbe ku lava mpfuno eka masipala. U fanele a tiyisisa leswaku mati ma kumeka nkarhi hinkwawo naswona a hlela leswaku swilo leswi a ta swi rima u ta swi xavisa kwihi. Vurimi byi lava mbilu yo tiyisela ku endla nkarhi hinkwawo ni ku rhandza ntirho leswaku ku va ni ku humelela

Hi swihi swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini.

Ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi ni nkucetelo lowukulu eka vuhumelerisi bya swakudya eAfrika-Dzonga swi pfuna hi ku tlakusa makete wa swakudya hi hikwalaho ka ku andza ka vanhu emadorobeni. Leswi endlaka leswaku ku va ni lavelo lerikulu ra swakudya ku tlhela ku ku va ni ku antswisiwa ka tindlela ni makete leswi endlaka leswaku swakudya swi fika hi nkarhi ni ku hunguta ku bola hambiswiritano swi tlhela swi vanga mitlhontlho yo tanihi ku tekeka ka misava ya vurimi ku aka ti ku aka tiko ku hlwela laha mati lama lavekaka eku byaleni ni ku rhurhela ka vanhu emadorobeni leswi endlaka leswaku vurimi byi sala byi nga ri na vatirhi.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna swinene van'wamapurasi ku sirhelela swibyariwa swa vona hi ku dlaya kumbe ku chasa switsotswana leswi onhaka mihandzu ni mavele. Ti pfuna ku hunguta ku lahleka ka swibyariwa hikwalaho ka tinyoxi, makhwati, swikhukhula ni switsotswana swin'wana leswi dyaka swimilana leswi endlaka leswaku mihandzu yi kula kahle ni ku humesa . Leswi swi tlakusa vuhumelerisi swi pfuna varimi ku fikelela swikongomelo swa vona swa swakudya ni ku xavisa ngopfu hambiswiritano ti fanele ku tirhisiwa hi vukheta hikuva ti nga onha misava, mati ni rihanyo na vanhu loko ti tirhisiwa hi ndlela yo hoxeka.

Vaxisati va langutana ni mintlhontlho yo hambana loko vatirha emapurasini ku katsa ku pfumaleka ka mali yo sungula ntirho wa vurimi ni switirhisiwa swa nkoka ku hambanisiwa hikwalaho ka rimbewu leswi endlaka leswaku va nga kumeki masimu kumbe mikateko yo fana ni vavanuna. Va tlhela va tikeriwa hi ku hlanganisa ntirho wa le kaya ni wa le purasini leswi endlaka leswaku va tshikela vunyingi bya ntirho. Van'wani va pfumaleka vutivi bya vurimi hikwalaho ka ku ka nga ngheneleli tidyondzo naswona va langutana ni mavonelo lama thyakisaka leswi endlaka leswaku va nga tshembi.

Ina, swa boha swinene ku va na inshurense ya switirhisiwa loko i ri n'wamapurasi hikuva swi pfuna ku sirhelela swilo swa nkoka leswi tirhisiwaka eka ntirho wa siku na siku. Switirhisiwa swo fana na ti-machine, ti-tractor ti ni switirhisiwa swa ku chela mati kumbe ku tshovela swi durha swinene naswona loko swi onhaka hi hi ntshombolo ku ku thyaka, ku dyiwa hi ndzilo kumbe ku yiviwa swi nga endla leswaku ntirho wu yima nkarhi wo leha. Inshurense yi pfuna ku tlhela u kuma leswi leswi lahlekiweke kumbe ku lulamisa switirhisiwa hi mali leyi tirhaka.

Swilo leswi ndzi dyondzisiweke hi kokwana wa mina leswi na sweswi ndzi swi tirhisa loko ndzi ri swi katsa na ku rhandza ntirho wa wu wa van'wani ni wun'wani lebyi nghenelelaka eka . Ku endla ntirho hi mbilu hinkwayo u nga languteli hakelo nkarhi hinkwawo nkarhi hinkwawo. Ku hlawula nkarhi lowunene wa ku byala hi ku hlaya timpawu ta ntumbuluko ku fana ni ndlela leyi dyambu ri phakelaka hala kumbe mpfula yo sungula. Ku tirhisa swibyariwa swa ntumbuluko leswi a swi tiyiselela hi vuhumelerisi lebyi tlulekeke ni ku tirhisa mati hi vutlhari leswaku swi ringana ku chela swakudya hinkwaswo.

Nseketelo wa timali lowu mfumo kumbe sekithara ya phurayivhete wu nga nyikaka eka van'wamapurasi lava khumbekaka hi nhluvukiso wa madoroba wu katsa ku nyika timali ta nxaxamelo leswaku va kota ku rhurhela ematikweni ma nga se sungula ku va hi madoroba. Mikombiso ya misava leyi sirhelelekeke leswaku yi nga tekiwi hi ntirho wa ndzhaka, tikoloto ta ku ringanela leswaku va xava masimu laman'wana kumbe switirhisiwa ku nyika switirhisiwa swa vurimi hi nxavo wa le hansi, ku va hlanganisa ni maribye ya makete leswaku va kota ku xavisa swibyariwa swa vona hi mpfuno wa na tidyondzo ta tlakusa vutivi bya masungulo ya bindzu ra vurimi.

Hikokwalaho ka leswi mfumo wu hlawula ku hluvukisa madoroba ematshan'wini yo hlayisa misava ya mapurasi hikwalaho ka ku rhandza ku tumbuluxa ikhonomi ya tiko, ku nyanyula vuxokoxoko bya vanhu, ku antswisa mitirho ni swiyimo swa ku hanya emadorobeni. Madoroba ma nyika mikateko yo fana na ku kota ku va ni switirhisiwa swa nkoka, mitirho ya le makete, dyondzo ni vuhlayiseki bya rihanyo kambe ku endla sweswo swi katsa ku teka misava leyi nga ya vurimi leswaku yi cincisiwa ku va tindhawu ta madoroba. Leswi swi humelela hikuva ku tlakuka ka madoroba ku endla leswaku ku va ni vabyari va le makaya ni vatirhi vo tala ku endla leswaku ku kota ku va ni ku tumbuluxa mabindzu na ku antswisa vutomi bya vanhu va le madorobeni.

Vurimi lebyitsongo byi tlanga xiphemu lexikulu eka nsirhelelo wa swakudya hikuva byin'wana bya vu bya vurimi vutomi bya vurimi lebyi endlaka leswaku swakudya swi kumeka swin'we ni ku tlhariha ka masipala ni magondzo ya doroba. Vurimi lebyi byi endla swikombiso swa nkoka leswi nga endliwaka hi vatswari va va masipala lava rimarimaka hi timhaka ta ta masimu ya ntumbuluko ni ku tirhisa swilo leswi hanyaka swa misava ku humesa swakudya swa vuswikoti ni swa matirhelo ya siku na siku. Leswi swi pfuna ku tumbuluxa vutomi bya mindyangu ni ku sirhelela timali ta ndyangu.

Biology ya synthetic yi pfuna swinene eka vurimi ku tlula ti-GMO hikuva yi tirhisa vutivi bya sayense ku tumbuluxa swibyariwa hi kusukela ehansi naswona swi kota ku endliwa leswaku swi humesa manyoro hi xoxe swi lwisana ni switsotswana hi ndlela ya ntumbuluko naswona swi humesa swakudya leswi antswisiweke hi ntumbuluko leswi swi tlula ti-GMO leti tlhelaka ti tirhisa game leri humaka eka swibyariwa xin'wana ntsena biology ya synthetic yi tlhela yi pfuna ku tlakusa mihandzu ya swibyariwa ku hunguta ku tirhisa swidzidziharisi naswona yi pfuna leswaku swibyariwa swi kota ku ku hanya kahle na le ka misava leyi nga ni ku cinca ka maxelo.

Ku cincacinca ka swibyariwa i ku hambanahambana ka mfumo wa exikarhi ka swibyariwa swa muxaka wun'we leswi swi vula leswaku swibyariwa leswi humaka eka muxaka wun'we a swi fani hi ku helela xin'wana swi nga kula hi ku hatlisa swin'wana swi nga langutana ni maxelo yo oma naswona swin'wana swi nga lwisana ni mavabyi ku antswa ku hikwalaho ka yini ku cinca swibyariwa leswi ku tiyisela maxelo lama swi pfuna leswaku muxaka wu hanya ku nga khatariseki ku cinca ka maxelo swo fana ni ni dyandza na swo fana na na mpfula yo tala kumbe ku ku titimela.

Ti-GMO ti nga pfuna ngopfu ku lulamisa switandzhaku swa ku cincacinca ka maxelo hi ku tumbuluxa swibyariwa leswi tiyiselaka maxelo yo oma ku pfumala mpfula ku hisa ku tlula kumbe mavabyi lama andzaka hikwalaho ka ku cinca ka maxelo hi ku nghenisa lama pfunaka ti-GMO ti endla leswaku swibyariwa swi kota ku kula kahle ni le ka tindhawu leti nga ni swiyimo leswi nonohaka leswi pfunaka ku hlayisa swakudya ku ku hunguta ku lahleka ka ka mihandzu naswona ku ku pfuna varimi ku ku tshama va ri ni ni vuyelo hi nkarhi wa ku cinca loku nga languteriwangiki ka maxelo.

Nkoka wo dya tinyawa ta le xikoteleni i leswaku ti ri ni lebyikulu lebyi endlaka leswaku ti va xihlovo xa matimba ya rihanyo tinyawa ta le xikoteleni to tanihi khubi na mapulasi ti tala hi ma protein ya ntumbuluko na fayiba na ti vitamin B iron na mineral yin'wana yo pfuna miri mbuyelo wa kona eka rihanyo ra vanhu ku tiyisa misiha ni marhambu ku antswisa ti level ta ku lawula swikiri na wa ngati ku lwisana ni cancer ni mavabyi man'wana ku pfuna nhlana fiber yi endla leswaku munhu a ya eswipatwini hi ku olova naswona yi sivela ku mangiwa.

Ina, loko ndzi ri ni purasi lerikulu ndzi nga thola vanhu leswaku va ndzi pfuna leswi swi seketeriwa hileswaku ntirho wa vurimi wu lava ntirho wo tala ngopfungopfu loko ku ri ni swibyariwa swo tala leswi lavaka ku khataleriwa nkarhi hinkwawo ku ku byariwa ku cheletiwa ku tshovisiwa na ku hlayisiwa ku tlhela ku ve ni ntirho wo hlayisa swifuwo ku sweka swakudya swa swifuwo ni ku hlayisa swilo swa purasi leswi hinkwaswo swi nga koteki ku swi endla ndzi ri swanga hikuva nkarhi wu nga pfumeleli naswona matimba ya mina ma nga hela ku thola vatirheli swi ta pfuna leswaku ntirho wu famba fambisa kahle mihandzu yi tlakuka naswona swilo hinkwaswo swi lawuriwa hi ndlela leyi vuyerisaka purasi.

Ndza kaneta leswaku vatirhi hinkwavo emapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle leswi swi pakanisa swinene hikuva ngopfungopfu emapurasini lamakulu kumbe lama nga ri ki na nhlawulo vatirhi vo tala va ku langutana na swiphiqo swo tanihi mi miholo leyi nga ri ki ya kahle ku pfumaleka ka switirhisiwa swa vuhlayiseki nkarhi wo leha wa ntirho lowu wu nga hakeleriweki kahle naswona a va na swivumbeko swa rihanyo kumbe na switirhisiwa swo phumunda sweswo swi kombisa leswaku ku ha ri ni ku tlurisa ka vatirhi naswona hakanyingi a va ambali swiambalo swo tiveka va va tirha emadyelweni ya dyambu na ku hlaya swipimelo swi fanele swi hlayisa vatirhi hakanyingi a swi landzeleriwi.

Mintirho ya ndhavuko kumbe ya rimbewu i mintirho leyi vavanuna na vavasati va tshembiwaka hi ku yi endla hi ku ya hi mindhavuko tanihi leswaku vavanuna va tlhela va endla mintirho leyin'wana yo tika ni leyi endlaka ntirho wa vu wa wa vamakwerhu hikwalaho vavasati va hlayisa ndyangu va khatalela vana va sweka ni ku lunghekela swakudya leswi swi hlanganisa ku aka ku tshovela ku kandziya swibyariwa eka vavanuna na ku basisa ku hlayisa rihanyo ni ku hlela va swa le kaya eka eka eka vavasati kambe namuntlha ku cinca ka nkarhi ni swiyimo swa rihanyo swi endla leswaku ku ringanisiwa mintirho leyi hi ku ya hi vuswikoti ni ku rhandza ka munhu ku pfuxeta ndlela yo va vanhu hinkwavo va kota ku tirha mintirho leyi va yi rhandzaka.

masiku yo byala lawa ya nga lulamangiki ya khumba mbuyelo wa swibyariwa hi tindlela leti swi endla leswaku swibyariwa swi kula hi ku tika naswona swi nga kuma rihanyo leri nga ri ki kahle ku vangiwa ku fa ka swibyariwa hikwalaho ka ku hisa kumbe ku pfumaleka ka mati ku hunguteka ka ka mihandzu ya swibyariwa naswona ku susumeta ku yisiwa ka mavabyi lama nga khumbaka swibyariwa leswi hinkwaswo swi hungutaka ku tshama swi ri ni mbuyelo lowu tlakukeke ni rihanyo ra ra ra ra rimbewu hi ku pfupfunya ku byala hi masiku lama nga faneleka swi endla leswaku swibyariwa swi nga tshama swi ri ni rihanyo leri fanelekaka.